Dumelang baithuti ke ya le amohela, sa kajeno sehloho se re dipeo. Dipeo di fapafapane, ho na le tsa malomo, ho na le tsa difate, ho na le tsa dijothollo. Mme kaofela peo tsena hore di re fumanele difate, malomo le dijothollo, re tlameha ho jala fatshe mobung. Mme ha o qeta ho di jala fatshe, o tshela metsi, ha o qeta ho tshela metsi, di ya hola, di hole, di hole, di hole, di hole. Empa ho holeng hoo wa teng hoo, ho tlo batlaha hore o nno clo tshele metsi hore di re fumanele ditholwana le dijothollo tse ntle.

Tseo o lokelang ho di latela. Bala kontraka ya hao melao le dipehelo tse hlokahalang company-ng ya lona. Ithute company o be le tlhahiso leseding ka tsohle. Hlompha basebetsi mmoho ba hao, mme ha o sa utlwisise, kgutlela ho bona, o botse ba tla o araba. Hlompha nako ya hao ya ho sebetsa ka hara company, o se bue le basebetsi mmoho ka dintho tse thoko tse, ho tsa mosebetsi.

Ngwana ka ha se di-university le di-college fela tse rutang ka tsa bolimi. Ho na le di-course-o, tse ding ke di kgwedi tse tsheletseng tse ding ke dibeke tse tsheletseng, di ya fapana. Mme o ka se, o ka se shebe di-university o nto sheba le di-college fela ho ba ha se tsona tse tse fanang ka lekala lena la bolimi. Ho tla tlameha hore o kene ho internet-e, o lekole o lekole moo le mong. O shebe na hore o ka se fumane sekolo se tlang ho o thusa le wena o thusehe le ha o sa tlo kena selemo kaofela, ho ba di fapane di-course.

Mehato e lokelang ho latelwa ho qoba dikotsi mapolasing. Ya pele, etsa bonnete ba hore o kampetse polasing ya hao. Ya bobedi, etsa bonnete ba hore phoofolo e nngwe le e nngwe, e na le sebaka sa yona se kampetsweng hantle, e kwalwe. Ho ba di kebekwa di ka kena, mme ho ka ba bobebe hore ba tswe le di phoofolo ha o sa kampela ka tsela e nepahetseng. Ya boraro, etsa bonnete ba hore o bula insurance, o etsetse hore ha o ka ba le dikebekwa tse kenang di utswe thepa ya hao. O se lahlehelwe haholo ho ba insurance e ka patalla tshenyo kaofela.

Ena tsela ya ho lema ha e no tuma nako e telele ha ntse tsamaya nako. Batho ba ditoropong ba sebedisa metsi, fela ho jala, ene ke yona tsela e mafosi eo. Dijalo di hloka metsi, di hloka manyoro. Tse ding tsa dijalo di ya hola ka metsi fela, empa bongata ba dijalo tse ngata di hloka manyoro hore di be ntle.

Ho tsamaya di-workshop-o tsa skills development ka tlasa lefapha la temo, ho ka thusa haholo. Ho ba o ka rutwa ka moo mobu wa hao o tlamehang ho ba ka teng, le ka moo o ka sebedisang disebediswa tse feng kapa tse feng, tseo ba tla be ba ho bontsha tsona moo, hore mobu wa hao o dule o se na diboko. Ho ba mobu o diboko, o tenela hore ha o qala o kenya peo ya hao, nengneng le dijothollo ha di hlahe. E ba mahlasedi fela ha dijothollo di hlahile, empa hape ha se mahlasedi ho ba ho tsamayeng ha nako diboko di ya nyoloha, di ya dijotholwaneg, mme o fumane hore dijothollo di ya bola.

Ha ho bonolo, batjha ba bangata ba a rata ho ithutela tsa bolimi. Empa ba betswa ke dimmaraka di-university tse ngata, di na le mmaraka tsa teng moo o fumanang hore motjha o na le talente ya tsa bolimi empa mmaraka ya hae e tlase. Ha o le jwalo university-ng ha ba o nke, empa di tsela di ngata, nengneng o wa kgona ho kena di-learnership-ing tse ding tse tse o fang selemo hore o bale o ntso o bale o ntso kgola, o bala o ntso kgola, o bala o ntso kgola. Mme e etsa hore le wena o be le tsebo ya hore ho etsahalang lefapheng la tsa temo?

Ho di-university di mmaraka tsa teng di dula di le hodimo. Ka hoo e etsa hore batjha ba bangata ba se kgone ho kena le ho ithutela tsa tsa temo ka hara university. Empa di-college-ing ho betere, ho na le di-course-o tse siya siyanang. Tse ding ke tsa dikgwedi e ngwe ke ya selemo. Ho feta ya university ya university e nka dilemo tse pedi ho isa ho tse tharo, ho siya siyana ka di-program.

Pone eo ke e kotutseng e bodile. Ke lahlehetswe ke tjhelete, mme ho tlameha hore ke qale fatshe ke jale pone e nngwe, ho ba ha o ka moo ke tlo fumanang tjhelete ka teng ha ke sa qale fatshe. Ho ba ha e bolaile tjena, ha hona tsela e nngwe e nka etsang ka hore e boele maemong ntle le hore ke jale hape.

Mahodimo a fetotse tikoloho ya rona haholo ka ho fetisisa, mme pula e se dula ena, batho ha ba sa kgona le ho hlatswa diphahlo tsa bona. Soil erosion yona, e phedisa balemi ka thata ho ba ho na le manyoro a tshelwang dijalong, a etsang hore dijothollo tsa rona di be ntle. Empa ha mahodimo a le tjena, ho ba boima haholo hobane e ba tahleho ya tjhelete le tahleho ya ona manyoro ao ho ba a rekwa. Pula ha e fihla e hlatswa majoro ao ho mobu, mobu o sale fela o nosetswa ke metsi ho sena majoro.

Ho bohlokwa hore ha le le setjhaba le utlwisisane, mme le dumellane ka ntho e le nngwe. Ha ho na le dijalo tse yang ka matlung, le di abelaneng hantle ho ya ka lenane la lona. Mme tse rekiswang mmarakeng, di rekiswe ho tloha moo, ho nkuwe tjhelete eo. Tjhelete eo e nkuwa ho lo reka eng, e lo reka dipeo tse ding. Tse tlo etsang hore serapa se hole, ho rekuwe le manyolo a mang, ho etsetsa hore palo e e le e abelanang ya dijalo tse yang ka matlung le yona e eketsehe ha mmoho le e le e rekisang.

KZN ke la hae la seaparo sa letlalo, e bile se theko e tlase. Ha ho na mohlang KZN e tlo bang le diaparo tsa letlalo tsa theko e hodimo. Ke hobane mang le mang o ruile dikgomo, dinku le dipudi. Tseo ho etsuwang diaparo tsena ka tsona, mme le ba hahlaodi ba a rata ho tjhakela KZN, ho ba ho na le lewatle le di mmaraka tse ding tse rekisang mefuta ka mefuta ya matlalo e entsweng ka matsoho.